Kukhona iziphumo ezintle neziphumo ezibi kwicwangcisontsapho oluba lube ke luyafumaneka kubantu abangoomama okanye amabhinqa. Ezinye ke zezintle yilena yokuba kuthi ke abantu bakwazi ukubeka imali ukuze xa esele efika umntana ngelo xesha afika ngalo kukwazi uba kufikelele imali akwaziyo ukuba agcinwe ngayo okanye ondliwe ngayo. Ukanti ke kubanye zithi iziphumo zibe mbi kuba abanye ke zikhona izinto eziye zibachaphazele ngayo ezizicwangciso ntsapho izinto eziselwayo okanye ezidliwayo khona. Abanye zithi sibaphathe zibaphathise ngeentloko, kwabanye ke zithi zimoshe ixesha abaye baye ngalo exesheni, kubanye ke zithi ke libagulise okanye zibagabhise.

Ndingatsho ndithi mna ngokwam andazi kuba andikabi nalo ulwazi oluthe vetshe okanye andikaze nibe ndingumntu ofikelelayo kwiindawo ezifana nesibhedlela. Nasekuyeni wam ekliniki kwezintsuku ezigqithileyo khange ndibe ndiyayibuza kakhulu malunga nento enokwenza HIV and AIDS.

Yhe mhlobo wam, mamela. Esi sifo sisifo soxinzelelo lwegazi ayisosifo esiye sifikelele abantu ngenxa yeminyaka kuba khona abanye abaye bazalwe kuso. Sisifo esinento yokwenza kakhulu negazi, kokunye sinento yokwenza kakhulu nendlela abanye abantu baye mhlawumbe badle ngayo. Asinayo into yokwenza nokuba umntu uneminyaka emingaphi. Kubalulekile ke njengangoko ukuba ube ke uyawafumana amapilisi akhona ukuze impilo yakho ibe nde. Ndiyakucela ke mhlobo wam ukuba cela uncede uzithathe ezi pilisi ukuze kaloku ube uyaphila impilo ende sihlale singabahlobo nawe ungumhlobo okhona.

Mamela ke mntanam, apha empilweni kukhona izigqibo ekufuneka sizenze, ezintle nezingekho zintle, kodwa ke ekugqibeleni zonke izigqibo esithe sizenze zineziphumo zazo. Wena ke ukhethe ukulala namfana wafumana isisu. Loo nto ayithi ke ngenxa yokuba umfana akasafuni umntwana okanye akasifuni esisisu, uthi masikhutshwe. Ayitsho loo nto uba wena thobela umfana ukuze ungabe ukhupha isisu. Nabo ubomi sebuthe ke bahlala kwesakhono isisu, ndicela ke mntanam ukuba uzinenge ugcine isisu ukhulise umntana. Ukuba akekho uyise banintsi abantu abangoomama bakhulise abantwana bebodwa, zinintsi futhi manintsi namabali. Kuyenzeka mntanam, nyamezela.

Bhotani bazali, ndibulisile. NguMr, nguMr Sibanibabani lona wakwaSibanibani. Bendize ngomba apha endingaqondiyo ukuba nawuthi niwumise kanjani na. Umntwana wenu ke uthe uzifumana sele ekhulelwe, ulindele umntwana. Bendicela ke bazali ukuba yonke le nto eniyivayo ngawo lo mzuzu noba ke nizo kwenza ntoni okanye niqonde uba nenze kanjani ndicela isigqibo nesigqibo eniyosebenza kube ke sisigqibo esifanelekileyo esizokwazi ukuphilisa kakuhle lo mntana okhulelweyo kanye nalo mntwana uzayo usesesiswini. Ndibulela kakhulu.

Oko ndazalwa andikhumbuli ndisebenzisa amayeza esintu. Eyona nto endikhumbula siyisebenzisa kwakulikhaka okanye intebelezi esathi sayikhanda kuba kwakuthiwa sikhupha inyongo so okunye kwafuna sigabhe ukuze sibe ke asinayo inyongo, hayi enye into ekhona. Hayi, ndobe ndiyaxoka uba ndingathi ikhona into esakhe siyayisebenzisa.

Xa kunokuthiwa mandidlulise umyalezo wokuba ikliniki ehambayo ihamba nesibhedlela qho ngooLwezibini, ndingathi ke ukuze ndiwudlulise umyalezo ngokukhawuleza ndihambe ndixelela abantu ukuba ayikwazanga ukufika ikliniki leyo. Ngoko ke nabo mabaxelele nabanye abantu ukuze ifikelele nakubo tata uSibiya nooMkhize bade babe bayayazi yonke yonke into eyenzekayo, bangazifumani sele befika kule ndawo eqhele ukuma kuyo. Eyo nto ke ingathi incede kakhulu ukuba umyalezo ukhawuleze ufikelele kubantu bonke. Enye into futhi ndingaphinda ndixelele abantwana abancinane ukuba bafike nabo baxelele abantu abadala.

Uba ndingalibhinqa elinotata osele ekhulile kwaye onesifo esibangela uba angakwazi ukuzihambela okanye aye kwindlu yangasese, ndakhe ndeva kudala ukuba kwakusenziwa kanjani kuthwa kwakuye kubizwe amanye amabhinqa athe ukukhula azomane ke ecebisa lo ulibhinqa mhlawumbi noko onaye lo tata. So ngoko ke nam ndingenza kanjalo uba ndiyocela iingcebiso neemfundiso uba kwenziwa kanjani ukunakekela utata lo wam. Emveni koko ndibe ke ndibe ke kodwa ke ndiyayazi into yokubana zikhona nezaa Pampers ezimane zifakwa ebantwini abadala. Ndingabe ke ndiyothenga zona ngelo lixa ke ndimane ndibuza ukuba enye indlela zokunakekela zithini na.

Ekukhuleni kwam ndakhula kusitshiwo kanjalo ukuba inene ngumntu ongumama okanye libhinqa elikufanele uba lithintelwe ukukhulelwa. Ngoko ke hayi nam ke ndizobamba yona le kuba icacile ingathi yintsindabadala, andinawo amandla okutshintsha into ekudala yayisenziwa ngabantu abadala mna ndivele sendiyitshintsha. Ngoko ke yiloo nto ke ndisitsho nam ukuba hayi inene, yimbopheleleko yabafazi kuphela uba kube njalo.

Xana bendikhe ndaya ekliniki apha ezintsukwini ndikhe ndifumaniseke ukuba le nto le nto yokuba umntu aphathwe yintloko oko kusenokwenzeka uba kukhona ezaa zifo umntu athe wazifumana ngenxa mhlawumbi okanye ezaa zifo ezikhona ekuthiwa yingculaza. Ngoku ke kuthiwa xa ingeka bonwa enye yeempawu zayo iye ke kube yintloko ehlala iqaqamba oko ekungenzeka uba yiyo ke le endikhathaza endikhathazayo, ekuyiyo futhi le endicinga ngayo.

Eyona nto ke ibalulekileyo bahlobo bam ekwenzeni le nto ekuthiwa yi-CPR kubalulekile uba uqale efowunele abantu boncedo lokuqala ukuze ke baye baye ke bakunika indlela yokwenza kwangoku usathetha nabo kuyo kaloku ifowuni, enzele ungamlimazi lo mntu wenza kuye i-CPR. Kubalulekile ke ukuba ukwazi ukwenza i-CPR ukuze mhla kukhona ingozi, unyango lokuqala okanye abantu aboncedo lokuqala bengafiki ube wena ke unalo ulwazi lokuba unganceda kanjani. Ubeka izandla nje ezimbini apha kwisenta yesifuba okanye phakathi nendawo esifubeni umane ke ucinezela kabini kathathu, uphefumlele nasezimpumlweni enzele umntu afumane umphefumlo. Angafi umntu ube ukhona wena, ndiyanicela kwenziwe njalo.